Byanyi vutsongwana lebyin'wana lebyi hi byi tsemaka a hi fanelanga hi byi hisa kambe hi fanele hi pfala byanyi hi misava leswaku byanyi byobyalebyo byi ta huma hundzuka byi va manyoro leswaku lembe ri taka yi ta kota ku byala swimilana leswintshwa hi ndlela yo yoleyo a misava u ta tshama u ri kahle ivi hi kuma swakudya swo nona.

Swimilana leswi hi nga kotaka ku swi byala hi nkarhi wa mpfula swi hlaya hlayile nyana hi nga byala nyala lettuce i beetroot-i ni swin'wana swo tala hi ku katsa ni khavichi leswi endlaka swi hlawuleka ngopfu hileswaku loko ku ri na mati swa kota ku yimelana na wona hambi ko titimeta swa kota ku yimelana ni xiyimo xo fana na lexo a swi koti i ku hanya loko ku hisa ngopfu leswaku swi nga hatla swi fa loko ku hisa so loko ku ri na mati se swa va kota ku hatla swi tiya swi pfuka.

Hina hi tiphina ngopfu hi miroho yo hambanahambana ngopfungopfu ka matsavu makhofu hi xipinachi hi tin'hwembe ni swin'wana swo tala swi endla hi dya kahle.

E nyala na ximati na khavichi beetroot-i ha swi byala hi nkarhi wa ximumu na nkarhi wa xixika swa kota ku yimelana na dyambu ivi xi kota ku yimela na ku titimela hi tlhelo leswi hlawulekile leswi kotaka ku endla swo swoleswo swin'wana swa kona swi rhandza mati ku fana na beetroot-i na khavichi swa kota ku yimelana na xixika hi ndlela yoleyo u nga ha swi byala na vuxika u tlhela u swi byala na ximumu.

Swivangelo swona swi hlaya hlayile nyana ku nga ha va a ku kala vutivi hi malungana na matandza ku nga ha va leswaku lava hayarixiwaku a va na ntokoto leswaku va ta wu endla njhani ntirho wolowo leswin'wana u nga ha va hileswaku ri ku tale swifo swifo leswi va swi lunghisa njhani ku nga ri vutivi na ku u baseka swi lava ndhawu yo baseka hi yona mhaka tikhampani ti to tala leti waka kumbe ti feyilaka ku endla nhluvuko.

Xo sungula swi lava u swi tiva swa ku ri i muxaka wa njhani wa tihomu lowu lavaka ku wu xavisa naswona tihomu leswi i ti duraka na meleka ra kona ra durha u fanele eku ri tiva swa ku ri ri ta teka mali yo fika kwini kumbe u ta ri vitana hi mali yo fika kwini naswona leswaku ta ri xavisela va mani kumbe timakete ta kona hi tihi leswi swi ta endla swa ku ri bindzu ri ya mahlweni.

E homu leswaku ri yi tsaka kahle emirini i lava ku dya byanyi byo hambanahambana ku nga ha va na oats yi endla miri wa tihomu wu kula wu nona kasi mavele wona ma endla leswaku yi tsaka na yona homu loko yi tsakile yi kota ku ku ya mahlweni na ku veleka.

E tihomu ti lava ku dya ti xurha hi kona ti nga ta humesa meleke kasi hi meleka lowu u endla masi etikhampani to hambanahambana ti cinca masi ti ma endla meleke hi ndlela yo yoleyo etikhampani a ti humeleli fanele i tiyiseka leswaku masi ma tshama ma na ri masi sweswo swi nga endleka loko va dyisa tihomu hi ndlela leyi faneleke na tona tihomu ti ta kota ku tsaka ivi ti humesa meleke e meleke lowu wu ta hetelela u va masi loko u va kota ku swi hlayisa.

I swa nkoka ku va na tihomu to hambanahambana eka bindzu ngopfungopfu loko u tirhisa tihomu ku ma ka nyama ni tlhelo ku tirhisa u u maka masi bindzu a ri nge swi koti eku endla masi ivi hala tlhelo ri endla nyama yo homu ya yin'we loko yo endla nyama i dlaya homu yin'wani kasi a yi nge he kumeki e homu ya masi swo swoleswo swi wisa bindzu kasi loko ti ti timbirhi ya hambanahambana yin'wani ya ya nyama se yin'wani ya masi sweswo swi endla bindzu ri ya mahlweni ri kula.

Thekinoloji yi nga ha laveka hi ku vona ku homu se yi lunghekelile hi ku humesa meleka lowu faneleke hi ku maka masi hi ndlela yaleyo i fanele antswisa thekinoloji ku kona a sweswo ni tlhelo ku huma ka kahle masi lero u va u nga ha tlhe u expire.

I ku hambana lokukulu hi xikombiso u hlayisa etinyimpfu hi xikongomelo xo kuma nyama le swa kahle kambe loko yo hlayisa hi xikongomelo xo kuma nyama ivi hi lava tihulu a swi nge endleki hikwalaho ka ku dlaya tinyimpfu loko hi ya hi hlayisa e tinyimpfu hi xikongomelo xo kuma tihulu sweswo swi nga ha pfuna hikusa tinyimpfu letiya hi nga ti tirhisa ku kuma e wulu hi nga ha tlhela hi ti tirhisa hikusa xa rona xi endleliwele ku ku tshama yi kula hi xihatla hi ndlela yo yoleyo hi nga ha kuma e tihulu kuveni hi dlaya nyimpfu ivi hi nga ha ti kumi na tihulu.

I tinyimpfu a ti fanelanga ti biwa hi makatla hi varisi va tona fanele va tshama va ti vona nkarhi na nkarhi hi xikombiso vhiki na vhiki hikusa switsotswana swi nga ha e ti khumba hi ndlela yoleyo ti ta va na ti sirhelelekile e tinyimpfu loko varisi va kona vo ti vona vhiki na vhiki ivi va endla swo karhi hi switsotswana leswi nga ha va mijhovo kumbe e swin'wani swa ku sirhelela tinyimpfu.

ina i tinguluve a ti karhati ku ti fuwa i swifuwo swa kahle swinene swi dya hambi hi swin'wani ni swin'wani leswi hi swi kumaka swa dya kambe hina tanihi hi vafuwi wa swona hi faneleke ku swi tekela enhlokweni leswi swi fanele eku dya swona leswi nga ta endla tinguluve ti tsaka ivi ti kota ku hi nyika nyama.

Tinguluve a ti karhati i swakudya swa swona swi olovile ti nga ha dya rhayisi ti nga dya mavele ti nga dya ntsumbulu ti nga ha dya ma-veggie i sweswo swi ti endla ti ya mahlweni hi ku kula.

Do a hi mianakanyo leyinene hikusa na tona tinguluve ti lava swakudya leswi akaka mirini leswo ku katsa na ti-proteins ti-minerals leswi swi nga ha swi kuma eka swakudya leswi swa ha ri fresh hi ndlela yo yaleyo na tona tinguluve ti ta kota ku tsaka mirini.

Swi pfunaka hi tinguluve hileswaku ta kota ku.

Leswi tsakisaka hi ku fuya timbuti hileswaku loko u ti teka ka ndhawu leyi ti nga yi tolovelea u ti yisa ka le ya yintshwa ti hatla ti yi tolovela kasi leswin'wani swa ku va i ti tswalana hi xitalo ku tlula swifuwo swin'wana ti ta kota ku kuma vana kwala na kwala.

Ku hambana loku nga kona eka timbuti na tinyimpfu tinyimpfu tona e xikhumba xa kona lexiyana xi kota ku humesa wulu xikhumba xa timbuti a xi koti ku humesa hi ndlela yo yoleyo ta kota ku hambana naswona nyimpfu ya twana ni munhu kasi mbuti yona a twani na munhu nyimpfu yo tsundzuka.

Mina leyi ni tsakelaka ku ti fuwa hi leti vekaka matandza tona ta hambana nyama loko no fuwa leti ti vekaka matandza na kota kuma .

Ina va nga ha tekiwa hi ta ku xavisa vanhu vo tala va rhandza nyama ya kasi sweswo swi va endla va ti xava hi xitalo.

Huku leswaku i ya mahlweni yi veka yi lava swi nga na ma-protein swakudya swo swoleswo swi nga ha va leyo sweswo swi endla huku yi tsaka yi veka matandza hi .

Hi ku vona ka mina ku fuwa tihuku a swi tiki leswaku loko u ti fuyile u kota ku ti nyiketa swakudya na mati u pfa u ti cheka leswaku ri ti na mavabyi loko u u ti tlhava hi nyangha na nyangha u kota ku papalata mavabyi ya tona tihuku sweswo swi nga ha endla leswaku tihuku kumbe bindzu ra tihuku ri ya mahlweni .

Swakudya leswi tirhaka kahle eka tihuku leti vekaka tandza swi vitaniwa chicken layers sweswo swi endla tihuku ti veka matandza hi xihatla ivi .

Swona a swi ta ni twisa ku vava hikusa mina ni rindzele ni ku kuma swo karhi eka tihuku ta mina ivi tona ti ya veka eka muakelani loko a nga ni tivisi swi nga ha vava.

Leswaku tihomu ti siveleleka eka mavabyi lava ti hlayisiwa kahle ti vekiwa a ka ndhawu leyi nga na rihanyo ti kuma swakudya leswi nga na rihanyo ivi ti tlhaviwa n'hweti na n'hweti sweswo swi nga ha endla ti tsaka ya mahlweni ti kula kahle ti nyiketa nyama.

Loko swi vabya kumbe swi khomiwe hi mavabyi lama nga tshungulekiki hi tlhelo ma veka vutomi bya vanhu ekhombyeni xiharhi xo xolexo kumbe swifuwo swo swoleswo swi fanele ku dlayiwa.

Ku na swifuwo leswi akeriweke leswaku a nga hi swona dya kuma swakudya eka swona kambe swifuwo swin'wana leswi swi nga endleriwa swakudya hi ndlela yoleyo leswi fuyiweke kuma swakudya swi fanerile ku dlayiwa ivi i kuma .

A ku miyetiwa homu ku sungula leswaku hi nga vileli loko u va senga masi lawa sweswo a swi endleriwa ku ku ta hunguta ndlala emutini ivi na vatsongwana va tiphina hi swakudya hi ndlela yoleyo vutomi bya khale a byi antswa.

I ku sungula ku virisiwa mati lama hisaka loko huku se yi dlayiwile yi fakiwa matini lawa lama hisaka sweswo swi endla e xikhumba xa huku xi olova na masiva lawa ma kota ku huma hi ku olova.

Masi ma pfuna ku miyeta marhambu kumbe ku tiyisa marhambu eka vana kumbe vanhu hinkwavo sweswo swi endla miri wa munhu wo tiya ivi u kuma matimba.

E ku dlayiwa ka homu a swi olovile khale ka kona a yi tekiwa homu leyi yi fakiwa exikarhi ka nsinya yi bohiwa leswaku loko yi dlayiwa hi yi nga vavisi vanhu hi ndlela yoleyo loko se yi bohiwile va kota ku yi tsema nkolo kumbe ku yi dlaya hi bangi.

E ntirho lowu a ku ri ntirho wa papa kumbe buti lonkulu wa xinuna loko vaxinuna va ri na matimba va kona emutini hi vona a va fanele va dlaya e swifuwo leswi ngopfungopfu eka papa wa muti.

E mavoya ya swiharhi a ma boli loko ma dyiwa sweswo swi nga ha endla lava dyaka va kumiwa hi mavabyi so a ku laveka nyama ntsena hi yona mhaka a vo susa mavonelo hikusa mavoya lama ma tisa mavabyi.

Ma pfuneta ngopfu ku kurisa swibyariwa hi ndlela leswaku swi endla misava lowu wu nona ivi timhandzi ta swibyariwa ti kota ku nandza ivi e misinya lowu wu kula na wu tsakile.

Hambileswi xiyimo xi ya xi hisa na misava u ya u tiya manyoro ma kota ku pfuna le hansi ku e swimilana swi ta kota ku tsaka hikuza timhandzi ta kona i ta kota ku u tolovela na manyoro lowu u endla misava wu olova e timhandzi ti kota ku koka tikhemikhali leti fakiweke layani kumbe swi nona swa misava leyi yi kota ku kula hi ndlela leyi faneleke.

Ndzi ngo hlawula manyoro wa ku ti endlela le kaya hikuza manyoro wa ku ti endlela le kaya u tshama nkarhi wo leha ivi u fana katsongo na misava hikuza loko u huma eka tihomu u endla e misava u nona ivi misinya ya kota ku hatla hi wu tolovela ku nga fani na wa tikhemikhali lowu nga endliwa hi munhu kasi lowa ku endliwa le kaya u fana na misava tani tanihi ntumbuluko.

Va nga ha tirhisa manyoro wa ku endliwa hi vulongo bya tihomu vulongo bya tihomu loko wo hlanganisa na misava i u endla misava lowuya wu nona u nga se faka ximilana loko se u fake ximilana i xa tsaka hikwalaho ka misava lowu noneke kumbe eka manyoro lowuya wa vulongo bya tihomu.

A ndzi nge khomeki ku biha hileswaku ndzi nga ha tirhisa manyoro yo hambanahambana wa ku ti endlela tanihi hi vulongo bya tihomu kumbe byanyi lebyi tsemiweke khale sweswo swa kota ku endla manyoro ivi swi kurisa swimilana.

I tikhemikhali leti ta pfuna loko u futhile eka swimilana kumbe leswi swi nga byariwa swi endla switsotswana swi nga tshineli kumbe swi baleka sweswo i mbuyelo eka kumbe n'wamapurasi hi ndlela yoleyo leswi a nga swi byala wa vuyeriwa swinene.

Hi leswaku e ti-chemicals leti a ti fambi hinkwato hi katsongokatsongo ti sala ku sala lahayana eka swimilana kumbe eka leswi nga byariwa hi ndlela yeleyo swi ta famba swi famba vanhu va dya kasi se va dya na tona ti-chemicals leti hi ndlela yoleyo hi wona mabihelo ya kona.

Ndzi nga ha vula ku e switirhisiwa leswi va swi tirhisaka kumbe ti-chemicals leti va ti fakaka laha va nga ha ti faka loko swimilana swa ha ri swintsongo kambe loko se ku sele n'hweti leswaku swi dyiwa va nga ha ti faki e ti-chemical leti kambe va tirhisa va manyoro van'wana kumbe leswi swin'wana leswi cacaka switsotswana ku ringana n'hweti hinkwayo leswaku na vanhu va nga khomiwi hi mavabyi.

Van'wamapurasi a va nge he vuyeriwi kahle hi leswi switsotswana swi ta heta e swibyariwa leswi va nga swi hi faka kasi i ndlela yin'wani yo caca switsotswani a yi se kumeka handle ka ti-chemicals hi ndlela yoleyo va ngo byalela hava.

Hi leswaku switirhisiwa leswi fakiwaka kumbe ti-chemicals leti i ta sala eka swirimiwa leswi hi ndlela yoleyo loko se ku fanele swi dyiwa i ku sala na ti-chemicals loko se ku jiwe na ti-chemicals vanhu va hetelela va kume mavabyi ku hetelela ka kona i rifu hi swona swi endlaka mbango wu vilela.

Ndzi nga ha va byela hi ntumbuluko wa misava misava hi ndlela u nga akiwa hi yona u akiwe leswaku u kota i ku ti sirhelela eka swin'wana na swin'wana hi xikombiso mati ma kota ku ti hlantswa ha katsongokatsongo ma ti basisa i vi ma lahla leswi swa ku kumbe leswi thyakisaka mati swi ma veka tlhelweni hi ndlela yoleyo na misava u wa kota ku ti basisa.

Swakudya swi nga ha va kona hi xitalo hikuza e misava lowu u endliwe hi vunoni hileswaku hi ta kota ku rima swi humesa swakudya e ti-chemicals leti hi tona ti dlayaka misava ivi u nga koti ku humesa vunoni bya bya swona na swimilana swi nga nga tsaki loko ti-chemicals ti nga ha ri kona misava hi katsongo hi katsongo u ta vuyela e xiyimeni xa xona ivi u humesa vunoni.

Leswi endlaka va titshega hi tikhemikhali leti hileswaku swimilana leswi kumbe swibyariwa swi kula hi xihatla hi swi hi tikhemikhali ta manguva lawa kasi hi hala tlhelo swi endla mavabyi.

Ndzi nga ha tirhisa switirhisiwa leswi nga vangiki mavabyi hambi munhu wo tikuma na se a swi dyile kambe leswi cincaka switsotswatsotswana hi ndlela yoleyo ni ta va na ndzi sirhelela vanhu ivi na mina ni tisirhelela.

Ndzi na purasi lerikulu ku nga five hectares leyi i purasi ya madiriva ni endla hi wona hi vhinyo loko u lava vhinyo ro nandzika u nga ha ndzi tivisa kumbe u fika le epurasini ra mina ra madiriva.

Leswi ndzi nga swi byalaka i mandhandhi, beetroot i na mavele i mavele yo hambanahambana na beetroot mandhandha swa kota ku yimelelana na swiyimo swin'wana na swin'wana kambe maxelo ya kahle ku nga ha va ku hisa ku nga ha va na timpfula eka hinkwaswo swa kona ku yimelelana na xiyimo xo fana na swilo swoleswo.

Rixaka leri ni nga ri byalaka leswi ndzi faneleke ku ta swi tekela enhlokweni loko ni byala tona i ku faka ngopfu misava tanihileswi ma kuleke na mina ni fanele ni faka misava ni ti pfala hikwalaho ka makondlo ma handzaka ma dya.

Leswi ndzi nga swi endlaka i ku cela ni maka xihlovo xa mati lexikulu loko ndzi se ku na xihlovo ndzi nga ha kota ku hamba ndzi ka mati ndzi veka eka thangi lerikulu leri va tihomu ti nga ha kota ku ta tiphuzela ivi i ntirho wa mina i ku landza mati exihloveni.

Loko hi tlhavela e swifuwo malume hi kota ku tisirhelela hi tlhela hi sirhelela naswona swifuwo kambe ngopfungopfu i ku sirhelela swona swifuwo leswi eka mavabyi man'wani na man'wani lama a khomaka swifuwo leswaku swi ta ya mahlweni swi hanya handle ko kumana na mavabyi.

A ni to futha epurasi hinkwaro leswaku ndzi dlaya vuvabyi lebyi ni tshamela ku futha ni faka tikhemikhali hi ndlela yoleyo no sirhelela van'wana e swifuwo swa mina epurasi ra mina na mina.

Vatirhi hileswaku hi kuma masi lama kahle na bindzu ra hina ri ya mahlweni ri kula hi fanele hi tiyiseka leswaku hi masi ya hina ma basile naswona switsongwatsongwana a swi ngheni eka wona. I ndlela yo antswa yo endla swoswoleswo hileswaku eka bakiti rin'wana na rin'wana leri hi fakeke masi hi fanele hi ri basisa hi mati lama hisaka ivi hi kota ku u faka masi lawa loko hi fake masi lawa hi pfala hi xihatla sweswo swi ta endla leswaku switsongwatsongwana swi nga ha ngheni eka masi lawa sweswo swi ta endla leswaku hina hi kuma vutomi lebyi antswaka kumbe bindzu ra hina a ri ya ri kula.

Leswaku u senga homu kahle rhanga hi ku hlamba mavele ya yona homu hi mati yo kufumela lama nga ni xisibi kutani u wa omisa kahle endzhaku ka sweswo tsindziyela mavele kusuka ehansi u khoma masi hi xikun'wana ni xikun'wana xa wena kutani u tsandziyels tintiho ta wena letin'wana ku ya ehansi leswaku u ta sindzisa ma masi ku va ma huma leswo u fanele ku swi phindaphinda u ze u fikelela laha ni u lavaka kona.

Leswi e huku yi xavisiwaka hi mali yo karhi na mina ni fanele ku tirha ku hluva huku ni basisa i ntirho wun'wana hi ndlela yoleyo na ntsengo wa mali wu ta kula ku fana na ntirho lowu ni wu endlaka.

Loko u kambela mbewu u langutele ku kuma mbewu leyi hanyaka naswona leyi nga na nhlayo ya le henhla leswi swi vula leswaku i ta mila na ku kula loko yi byariwile ku onhaka kusuka eka ku nga ku ku nga ku kamberiwi embewu leyi naswona sweswo swi nga ha endla leswaku loko se hi byarile hi tikuma na se hi hi lahle nkarhi wo tala.

Ku cincacinca ka swibyariwa swi nga pfuna ku lawula misava xikan'we na ku nona eka yona ku hunguta ku khuluka ka misava ku nga ha antswisa rihanyo ra misava wolowo na ku engetela swakudya leswi kumekaka eka swibyariwa swo leswiya.

Ku cinca ka maxelo swi hunguta nsirhelelo wa swakudya hi ku hunguta vukona kumbe mfikelelo ku u tirhisiwa na ndlela leyi swi fanele swi tshamiseke ha yona swakudya.

Vatirhi va tirha hi ndlela ya kahle leyinene loko a swi nga ri tano kumbe vo kanetana e bindzu kumbe mapurasi a ma nga ta ya mahlweni leswi ma yaka mahlweni ma humesaka swakudya ku xavisiwa swi nghena switolo swi kombetela ku va tirha kahle vatirhi.

Eka ku tirha navusiku hi mavonelo ya mina a ni pfumelana na swona leswaku navusiku a ku u tirheke naswona i nkarhi wo wisa lowu faneleke na vona vatirhi leswaku va ta ya mahlweni va tirha kahle e miri wa vona u fanele u wisa leswaku ni mundzuku va ta kota ku tirha kahle kambe loko va ya va tirha va nga wisi bindzu ri nge yi mahlweni hileswaku miri a wu humulanga.

Swo hambanahambana mapurasi a ma fani kambe hi xitalo lama nga kona a ma swi fikeleli swilaveko swa vatirhi bya vona i ximalana i xitsongo lexi va xi kumaka hi ndlela yoleyo a ndzi pfumeli.

Leswaku hi ya yi tirha kahle hinkwerhu mi fanele mi tiyiseka leswaku ntirho yo endla kahle ka ha ri na nkarhi un'wana na un'wana wa wu tiva ntirho wa yena lowu a wu faneleke ku ta wu endla hi nga moxi e nkarhi wa hina kambe swa nkoka ngopfu leswi mi fanele ku swi tekela enhlokweni mi fanele mi tisirhelela e swiambalo swa n'wina mi ambala mabuntsu mi ambala na ti-gloves sweswo swi ta endla ku mi sirheleleka eka swin'wana na swin'wana leswi swi nga ta ka swi humelela.

Dooh a swi tano mali leyi va yi kumaka i ntsongo ngopfu hi ku na leyi n'winyi wa purasi a yi kumaka hileswaku e ximilana lexi va xi kumaka a xi va eneli kumbe a xi enerile swilaveko swa vona kasi lava va telaka ku ta a teka swimilana kumbe swibyariwa va siya mali yo tala ivi vatirhi va nyiketa cinci kasi hi vona lava nga endlaku epurasi rifuwo a hi vona lava nga tirha hi matimba ku cheletela swa ha ri swintsongo va byala swiharhi switsongo ivi swi kula hi ndlela ya kahle ku tirha vona.